Ndlela yo antswa yo veka mali ya mina i ku tirhisa bangi, hikuva loko ni tirhisa bangi mali ya mina yi hlayisekile. Naswona loko ni tirhisa bangi mali ya mina, yi va yi velekile hikuya hi nkarhi or hi tikotara yi ntswala, ntswalo wo karhi ebangi. Hi yona ndlela yo antswa yo veka mali ya mina.

Bangi leyinene leyi munhu a nga endlaka xikombelo xa xikweleti xa xichudeni eka yona, i bangi ya Capitec hikuva bangi leyi yi pfumelela ku nyika xichudeni five hundred wa magidi ya tirhandi naswona ntswalo lowu faneleke u wu vuyisa wu le hansi swinene.

Swi endla leswaku ndzi titwa kahle hikuva a wa ha boheki ku bela tiqhingho tiofisini ta tibangi loko u lava mpfuneto u tindlela hi wexe.

Magoza lama u nga matekaku ku hlayisa no tisirhelela app ya wena ya le bangi ya selufoni eka vahlaseri va inthanete, i ku va u hlayisa vuxokoxoko bya wena bya le bangi u hlayisa na ti-pin-i u kota ku tisirhelela eka vahlaseri va inthanete.

Inshurense ya vutomi hilaha u humesaka mali n'hweti yin'wana na yin'wana, leswaku va ku hlayisela yona. Mali leyi u yi tirhisa loko o tshuka u hlangane na nghozi or ku wela hi khombo hi swa vutomi. Ku nga va ku ya exibedhlele kumbe ku nga va nkosi, hi yona leyi nga ta sirhelela varhandziwa va wena hi tlhelo ra swa timali.

Hikuya hi pholisi ya Maheso Insurance Company yi nyika ntsena life cover eka vanhu wa malembe ya le xikarhi ka eighteen ku fikela ka sixtynine. Se leswi kokwana wa Thembi va lavaku kuhlanganisa seventy wa malembe, hi boheka ku va susa eka pholisi hikuva life cover yi cover yi nyika ntsena vanhu va malembe ya le xikarhi ka eighteen na sixtynine.

Lexi khumbaku mimpimo ya ndzindzakhombo wa timovha i vulavisisi bya khombo lero, ku swiendlise ku yini, ku humeleli yini, hiswona leswi khumbaka mimpimo ya ndzindzakhombo wa timovha.

Leswi swi tivaku hi tipholisi ta ndzindzakhombo wa vutomi leti vanhu va ti tekaka ti nga riki enawini. I ku vanhu va ndla vutsotsi or vugevenga, hi ku chela vanhu eka tipholisi ta ndzindzakhombo wa vutomi, ku endlela leswaku va kota ku vuyeriwa.

Akhawunti ya cheke, i account leyi u yi tirhisaka ku hakela swilo, i akhawunti leyi u xavaka swilo hi yona, i akhawunti leyi u tirhisaka mali kwala na kwala. Se ku hambana ka akhawunti ya cheke na akhawunti yo hlayisa mali, i ku akhawunti yo hlayisa mali hilaha u vekaka kona mali u yi hlayisa for nkarhi wo leha kumbe nkarhinyana wutsongo, yi va yi hlayisekile.

Ku endla xikombelo xo lomba mali, u kha u nga tirhi a hi vutlhari, hikuva mali leyi u yi lombaka u lava ku yi hakela hiyini u kha u nga tirhi, so a hi vutlhari ku lomba mali u nga ri ku tirheni.

Swivilelo leswi nga ta kombisa or ku byela va mfumo hi ku hakela mali ya vadyuhari hi ku tirhisa bangi ya cellular phone, hileswaku vadyuhari a va swi koti ku tirhisa selulafoni, naswona a va nge swi voni loko ku nghene mali or loko mali yi nghenile. Xa vumbirhi vadyuhari van'wana a va voni, a va voni leswi swi ta endla swi va tikela ku tiva ku mali ya vona yi nghenile kumbe njhani.

Loko tikhampani ta ndzindzakhombo a to susa mikarhi yo rindza, leswi a swi ta tisa ku cinca na ndlela leyi vanhu vaendlaku swikombelo swa xifunengeto xa xilahlo ha yona. Hikuva a va ta lava kumbe a va nga ta humesa mali or ku joyina ndzindzakhombo wolowo wo karhi va tiva leswaku loko vo tshuka va endlekela hi khombo u to ya va humesa.

Xikweleti lexi munhu a nga xi endlaku xa dyondzo eka Fundi lexi xikweleti xi tirha or xi pfuna vanhu lava tsakelaka ku endla tidyondzo ta vuthicara xa va pfuna hi swa mali, xi va pfuna hi mali yo tshama, xi va hakelela tibuku xi va nyika na ya swakudya.

Munhu a nga swi kota ku tirhisa khadi ra yena ra debit ku xava swilo eka internet. Leswi swi pasisiwile hi va ti-bank-e na vativi va swa koteka ku munhu a xava hi khadi ra yena ra debit eka internet.

Ni nga hlawula akhawunti leyi yi nga na ntswalo lowukulu hikwalaho ka ku ndzi ta vuyeriwa ka akhawunti leyi. Hi swona leswi ni faneleke ku swi tekela nhlokweni ku ta kuma ntswalo lowukulu.

Ku fikelela hi xihatla swi vula leswaku akhawunti ya wena yo hlayisa mali yi na ntswalo or mintswalo ya le henhla.

Xihlangi lexi lavaka ku pfula account ya le bank ndzi nga xi tsundzuxa leswaku xi ya pfula account leyi yi nga na ntswalo wa le henhla no tlhela yi nga dyi mali ya ti-charges ngopfu. Hi swona leswi ni nga ta xi swona loko ku kha xi hlawula bangi yo karhi or bangi yo hlayisa mali.

Leswi swi ta ni tshikelela swinene emiehleketweni no tlhela ni ti sola ku va ni teke mali ya mina ni nyika munhu loyi a nga na vutihlamuleri munhu loyi ni nga n'wi tshemba a teka mali ya xitokofela a dya hinkwayo. Swi ta endla ku leswaku ni nga ha vi na ku n'wi tshemba no tlhela swi ni tshikelela emiehleketweni hikuva ndzi ta va ni dyeriwe mali.

Account ya credit na account yo hlayisa mali ta hambane hi ndlela leyi account yo hlayisa mali i account ya wena leyi yi vekaka mali eka yona. Account ya credit i account ya xikweleti mali ya xikweleti.

Tanihi mutirhi wa le bangi loyi loko munhu a fika na mali yo karhi a kombela ku pfuniwa hi ndlela yo hlayisa mali ya yena. Ni nga n'wi nyika xitsundzuxo xa leswaku a hlayisa mali ya yena eka ti-savings or ndhawu leyi ku nga na ntswalo wa le henhla swinene leswaku a ta kota ku kuma mali ya yena yi twalini kumbe yi engetelelanini hi swona leswi ni nga ta n'wi tsundzuxa .

Ku tshembana ku tshembana i ku va na ntiyiso na vutihlamuleri. Swi leswi swi na nkoka eka xitokofela ku va na vutihlamuleri no tlhela u tshembeka.

Xitokofela xi pfuna vanhu lava nga ri ki na mfikelelo eka vukorhokeri bya le bangi ya vona hi ku va va tirhisa account ya xitokofela ku veka mali ku kota va fikelela eka vukorhokeri bya vona.

Hi ku vona ka mina swi na nkoka ngopfu leswaku swirho swa switokofela swi tshembana no tlhela swi va na vutihlamuleri hikuva loko va nga tshembani xitokofela a xi nge yi helo naswona va ta lahlekeriwa hi mali hi ku pfumala ku tshembana.

Maendlelo lama a ma kahle hikuva i va i kha i tshova timfanelo ta munhu yaloye wo karhi i va i kha i xanisa munhu wolowo wo karhi mali a nga ha ku hakela mara milenge loko yi tshovekile u nge hr tshuki u ve kahle.

Impela siku ro hakela xikweleti ra vava, hikuva i va i kha i yisa mali leyi u nga yi tirha ku vava, naswona u ta sala u ri hava nchumu hikuva xikweleti xi lava xi ri na ntswalo munhu a nga titwi kahle.

Vubihi byo tala ndzindzakhombo wa movha i ku va loko movha ya wena yo kuma nghozi swi nga endleka u nga ha koti ku hakela leswaku wu famba kumbe ku hakela leswaku u ya eka makhaniki, movha wa wena wu nga ha tshama ehansi ka nsinya wu nga ha fambi hikwalaho ko pfumala ndzindzakhombo wa movha.

Mbuyelo wo pfula akhawunti ya bindzu hileswaku loko u pfula akhawunti yaleyo ya bindzu u nga kota ku apply kumbe ku ku ku apply for ntsengo wo karhi leswaku u ta kota ku sungula bindzu ra wena, naswona ntswalo wa wena wu le henhla.

Swilo swo tshikeleleka kumbe ku sivela vanhu ku xava data hi tifoni ta vona i ku va va dyondzisiwa switandzhaku swa ku va va xava data hi tifoni ta vona hi ku tirhisa ti-app ya bank.

Vubihi byo va mutswari a apulayela vana va yena student loan leswaku va kota ku yisa tidyondzo ta yena emahlweni, i ku va loko se a hluleka ku hakela student loan xexo va ta n'wi tekela nhundzu ya yena kumbe yindlu hi byona vubihi bya kona byebyo byo teka student loan.

Ku pfuna manana leswaku a huma eka vamachonisi i ku va ni n'wi byela hi vubihi byo nghenanghena ka vamachonisi a nga heti no tlhela ni n'wi kumela vanhu lava nga ta n'wi pfuna lava nga swi dyondzela ku pfuna munhu a huma eka valombalomba timali.

Ku va vanhu va nga holi.

Vukahle na vubihi byo va mutirhi wa laha Afrika-Dzonga a tirhisa cross-border ku transfer mali a hoxela xaka ra yena leri nga le etikweni rin'wana, i ku va a nga ha chajiwa swinene loko a endla transfer kumbe ku hoxa mali. Vubihi bya kona va nga ha ku lumbeta ku tumbeta timali kumbe ku n'wi lavisisa hi va SARS.

Na, na pfumelo vonelo leri leswaku vadyondzi lava va nga pasa hi ku hetiseka va fanele ku pfuniwa hi mfumo ku hakela tidyondzo ta vona no yisa emahlweni tidyondzo ta vona.

Loko no pfula bangi ni nga ha endla leswaku ti-charge ta mina ti va ti leti ta le hansi swinene eka ti-customer ta mina leswaku ti nga ha ti nga tekeriwi mali yo tala loko ti fane ti tirhisa app ku hundzisela mali eka un'wani.

Ku va vanhu va hundziselana mali i mhaka leyi tirhisiwaka hi foni ku endla swilo leswaku swi olova kumbe ku olovisa vutomi bya vanhu.

Eya ndzi vona swi lulamile leswaku munhu wo karhi lowu a tshamaka matikoxikaya a nga ha tirhisa cash send ku rhumela or ku sendela vanghana na maxaka ya yena mali. Hikuva hi yona ndlela yo olova leyi a nga ta kota ku fikisa mali eka vanghana na maxaka ya yena.